UIF e thusa ka gore batho ge ba shoma a ba kgone go bolokwa tšhelete, UIF e ba beela di-percentage tse di itseng gore ba kgone go dinka e ba fela ke mešomo.

E ka dira gore di-interest rate ye godimo ka ge madi a gone a etsiwa pele ga nako.

Forex e šoma jwang? O dira bokae ko forex ka kgwedi? Na o ikutlwa byang he forex e sa go yetsetse tšhelete?

Ka go thusa ge o sena tšhelete gore o kgone go reka tseo o ditlhokang, e fela e kotsi ka gore e go direla ya gore o be le dikoloto.

Tshwanetse o tsebe gore o tlo e lefela yang tšhelete eo, and-e ga go diragala o a se be le yona o tlo patela e itseng e yeng godimo go feta e o e kolotang.

Pharologano e ka ba di-interest rate tsa rona, ka personal loan e ka ba le di-interest-e tsa go feta student loan.

Ditshenyegelo tsa phetolo tse di tshenyegelo tsotlhe tse di tlhokegang go fetola matheriale a o sa tlhokiwang go nna khumo e rekisang.

Ke ka ikutlwa ke thabile ebile nka boloka tšhelete eo.

Thusitse ka lebaka la gore batho ga ba saya diteropong he banyaka go romela batho ba ko kgole madi ba ba romela ka go tsena dibankeng tsa selela thekeng ka mogala.

Tshwanetse o lebelele bana ba mohu gore ke ba bakae ga e le babedi o ba fe fifty-fifty, ga e le ba ba four o ba fe twenty five percent yo mongwe le mongwe.

Tlo mmotsa gore saving le peeletso ke tšhelete e o e bayang o sa šomise ya bolokega o tlo e šomisa mola o e tlhokago.

Diphoso tse di tshwatlhegileng mo kgwebong ya forex di akaretsa go itlhokomolosa thuto le go rulaganya.

e tsaya one percent kgwedi le kgwedi gore motho a kgone go e kry-a fa a fetsa go bereka gore a kgone go e a batla di inšorense.

Le tshwanetse go tseya sekoloto e fela sekoloto sa teng se bitswang loan se tlo boisa se nang le di-interest adima hundred thousand e tla boa e le one-hundered and five-hundred and thousand a ha la lemoha.

Batho ba bangwe ba ropa batho ka-di cell phone banking, o tshwanetse o netefatsa gore o dira seo o se tsebang.

E thusa batho ba ba amogelang madi a social grand ka gore ba seke ba ema-emana le di-line tse le di telele ka ba kry-a tšhelete ya bona mo mogaleng ba tla kgona go e ntsha ka nako ya bona eo ba e nyakang.

Madi a gago a bolokegile bankeng ya rona, ebile a tlo ba le tšhelete ye nngwe godimo o tla, o tla go a top-a.

O tshwanetse go tseba pele bothata ba koloi eo, o tshwanetse go tseba hore ho ba neng mongwe yone a e rekisa pele o ka e patela.

Nka mo lemosa gore go botlhokwa go beeletsa madi a gage ka bankeng ka a tla bolokega a le ka bankeng ebile o tla a fumana a nameletse.

E thusa ka gore ke kgone go etsa dilo tse ke di batlago mo founung. Ee, ga go tlhokagale gore ke sepele ye dibankeng ke batla go romela ditsala tsaka tšhelete, a go tlhokagale gore ke sepele ke mabenkeleng batla go reka airtime ke reka ka cell phone banking.

Ba beeletsa madi ka gore ba tseba gore ka le lengwe la matsatsi ba tlile go tlhoka madi ao, ba tla kgona go ya bankeng ba ile go a . Go batlega pasa le pampiri ya go bontsha fa o dulago gona e bitswa proof of residence.